Abantu abazelwe bakhulela, baphile endaweni enye, bayaboyika abantu bezinye iindawo, bayaloyika notshintsho. Ngelinye ixesha ayingakuba ababafuni kodwa banoloyiko ingathi aba bantu bazotshintsha indlela yabo yokuphila.

Kwiilali endiphuma kuzo benza into ekuthiwa yinkolokaNtu apho abantu abenza ngendlela ekwakusenziwa ngayo kuqala. Le nto iyangena, ndiyathemba kuzawuthi kwiminyaka ezayo abantu abaninzi babe sebeyivulele amehlo. Ezo zinto ezinjengokuvela ngoku kucace uba imali zizawuphelela ekutyeni kwale mini, yabe ibe ngathi kwenziwe itheko ngale mini abantu ababuhlungu ngayo, izawuhamba iphele, ngoba sekuqaliwe ngoku kwa ukungaxhelwa. Kuxa kusekubuyelwe eMbo kuzawutyiwa inkobe, abantu bawazi umngcwabo yinto ebuhlungu.

Mna ndiya ndithande ukuba kubekho ukulingana phakathi kwezi nkolo zombini, ngokuba ndiyakholwa inkolo le yesiNtu yinto eyayikhona ngaphambi kokuba kufike ubuKrestu. Ngoko izinto ezazisenziwa ngoko, izinto zokunqulwa kwezinyanya, ukuxhelelwa abaphantsi, ukwenziwa zonke ezizinto, mna abantwana ndiyathanda ukuba bafundiswe ngazo khona ukuze bazokwazi ukuzikhethela ukuba umntu uyayifumana na le nto, angathi kuba mna ndisithi andiyifuni naye athi akayifuni. Into eya iphinde ibe yingxaki lulwaluko ikakhulu. Abantu abanintsi ingqondo zabo ziyabethabethana. Mna ndiyathanda ukuthi ngendlela ekwakusenziwa ngayo kudala kwenziwe ngayo nangoku ngoba indlela ekwakuphilwa ngayo kudala yayiyimpilo leyo, hayi lendlela esiphila ngayo ngoku.

Kumele kubekho ama-patrol emini nasebusuku, kwenziwe ii-shifts, namapolisa ke asemthethweni abonakale apha naphaya. Abantwana bahambe ngokwe-groups, abahamba ngeenyawo, umntana angazihambeli yedwa okanye kubekho i-transport ethutha abantwana ibabeke esikolweni.

Abantu mabahloniphe izinto abangazithandayo ezenziwa ngabanye abantu ngokwenkolo, ngobuhlanga, nezinye izinto. Yanga umntu angakwazi ukuzibamba, uluvo lwakhe alugcine kuye ingakumbi into xa into ingahlangenanga naye. Ngoba izinto ezindilwisayo yile yoba umntu ezawufuna apha ahamba khona kwenziwe ngolu hlobo yena abona nafuna ngalo.

Ndithanda umvubo, umvubo, umphokoqo onamasi. Ndiwuthanda ngoba uwutya nokuba kushushu, uwutya nokuba kuyabanda, uyahluthisa futhi uthatha ixesha elincinane ukukulungisa.

Ingayinto elungileyo kakhulu leyo ukuba ingenziwa ngokwamaqela ngoba umntu uza kube esiza nolwazi lwakhe ngale ndlela ethile yokupheka loo nto, ukuze iphume ibe ngale ndlela yaziwa ngayo ngokwesiNtu. Nanjengoko izinto ngoku sesizivanga, kodwa xa kuza kubakho abantu abaninzi kuza kuye kuphume olu luvo lokuba makudityaniswe le nto ithi omnye umntu uyayazi, mhlawumbi ukhule eyitya yena, omnye ukhule engayityi. Kodwa xa sekuhlangene, izawuphuma ngokwale ndlela ekumele ibe ngayo, kutsho kufunde nabo abangayaziyo.

Impahla enxitywa ngumntu ongumama obhujelwe yindoda yimpahla emnyama, le mpahla ibizwa ngokuba lizila. Into ebangela ukuba ibe kanti imnyama kukuba ibonakalisa ubumnyama lo mama adlula kubo, obu ke bokuba ushiywe yindoda. NgokwesiNtu kuya kuthiwe usapho lwehlelwe lilifu elimnyama xa kubhubhe umntu, yingakho nomama wekhaya eza kunxiba impahla emnyama.

Ekhaya abantwana bathiywa ngokuba igama limnandi, iligama elisetyenziswayo ngamaxesha angoku ke. Kodwa ukuma phaya ngee-eighties umntana wayethiywa ngenjongo, wayethiywa nangesimo. Ngokuthi ke ngokuba izinto zitshintshile, neminyaka itshintshile zonke ezo zinto abantu bayaziyeka.

Ewe, zisekhona indawo eziyigcinileyo loo nto yokuba abafana siba fundise, bayaphuma bebonakala ukuba bafundisekile. Kodwa zibe khona kwezinye iindawo babonakale ingathi bakhululwe amakhamandelweni, benze zonke izinto ezingalunganga xa bebuya phaa. Lona eli siko kukhona indawo ezisalibambileyo, kukhona neendawo apho eliphuncuke khona.